Izaguga ezihlala emakhaya nezihlala edolobheni azitholi usizo lwempilo olufanayo ngenxa yokuthi izinqgalazizinda azifani. Izaguga ezihlala edolobheni zilithola kalula usizo ngenxa yokuthi zihlala eduze kwezibhedlela. Kanti futhi izinto ezifana nezinto zokuthutha aziyona inkinga kangako. Koda lezi ezihlala emakhaya zilithola kanzima usizo ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi kumele zigibele ukuze zikwazi ukuthi ziyothola usizo lwempilo. Futhi uma kumele ziyogibela izinto ezifana nezimo zokuthutha, kuba nzima ukuthi zifinyelele kuzo. Ngapha, izinto ezifana nezibhedlela, nemitholampilo ziba yibanga ukuthi zikwazi ukufinyelela kuzo.

Imithi yokuphepha ehlukene yokulwa ne-TB, okuhlanganisa umuthi wokuqala. Umuthi wokuqala usetshenziswa esigabeni lapho kusuke umuntu asesigabeni sokuqala se-TB. Futhi iyona esetshenziswa kakhulu ngoba isuke ifuna ukusiza ukwelapha umuntu one-TB. Kodwa umuthi womugqa wesibili usetshenziswa lapho owokuqala ungasebenzanga ukuthi uncede ukuthi usize ukulapha i-TB. Iwona osetshenziswa ukulekelela, or ukuthuthukisa indlela yokusiza ukwelapha i-TB.

Ukuthi bakwazi ukuthi basebenzisane nonesi. Onesi bayobasiza ukuthi bakwazi ukuthi bazochazela abafundi ngokuhlela umndeni, nocansi oluphephile kanye nezinto zokuvimbela inzalo. Nanokuthi basebenzisane nabazali abothisha babatshele ukuthi ngosuku oluthile kuyofika onesi esikoleni. Bakwazi ukuthi bafundise abantwana mayelana nalolu uhlelo ukuthi uhulumeni akwazi ukuthi ayenze uhlelo lapho abazali kanye nonesi bayosebenzisana ukuze basize abafundi, or noma izingane zabo ukuthi zikwazi ukuthi zilwazi lolu uhlelo.

Umyalezo engingathanda ukuthi abantu bawazi ngesifo sengculazi ukuthi bangabi nombono wokuthi sitholwa abantu abanamabhadi. Koda bazi ukuthi noma ngabe ubani ongaziphathi kahle, or noma ongazinakekeli angasithola lesi sifo. Futhi bakwazi ukuthi bathole indlela yokuthi bangazivikela kanjani kuso, futhi baqhubeke bezigcina bahlanzekile, bakwazi nanokuthi bafundise izingane zabo ngokubaluleka kwalesi sifo.

Kwakuyilesi sikhathi emtholampilo wethu wendawo kwakunomuntu owayegwaziwe, ummese wawusahleli emzimbeni. Onesi bazama kakhulu ukuthi isimo sakhe kube isimo esibucayi. Bakwazi ukuthi bawukhiphe ummese, futhi umuntu wakhona ukuthi abuye ephephile emndenini wakhe. Yiso leso sigameko engisikhumbulayo abonesi abakwazi ukuthi basinqande ukuthi umuntu bakwazi ukuthi basindise impilo yakhe.

Uhulumende angasiza ngokuthi akwazi ukwakha izibhedlela ezangeziwe ezindaweni ezisemaphandleni, azisondeze iy'bhedlela zingabi endaweni eqhelile. Futhi uma ngabe isibhedlela zizokwakhiwa endaweni ethe ukuqhela, uhulumende angazama ukuthi azame ukuthuthukisa izimo, noma izinto zokuthutha, or izinto zokuhamba zibe zibe seduzane khona abantu bayokwazi ukuthi bafinyelele esibhedlela.

Kungaba ezobuchwepheshe. Ngokwesibonelo, kukhona abantu abangaboni. Ngingayenza i-app ekwazi ukusiza abantu abangaboni. Ngokwesibonelo, uma umuntu ongaboni afuna ukuya endaweni ethize, koda futhi afuna ukuthola ukuthi angaqokani namhlanje. Kungaba yi-APP ekwaziyo ukuthi imsize ukuthi omunye umuntu obonayo akwazi ukukhuluma naye ambonise ukuthi angagqoka liphi ishethi, or noma angagqoka yiphi ingubo? Okwakhe lowo muntu ukuthi nje akwazi ukuthi afinyelele ekutholeni into angakwazi ukuthi ayigqoke, and then ayibonise lo munye azobe ambona kwi-app, lo ozoba akwi-app akwazi ukumtshela ukuthi ishethi liwumbala muphi, nanokuthi angaligqoka nani.

Ngingaba nombono wokuthi abantu abasebenzela, uhulumeni abanaso isimo sokuphuthuma. Ngoba kwesinye isikhathi i-ambulensi inokuhlala ingafiki, hhayi ngoba isuke iyolanda umuntu koda ngoba abantu labo abasebenza kwi-ambulensi basuke basathathe ikhefu, noma mhlampe basuke basayenza ezinye izinto. Isimo sokubaluleka abanaso, or noma isimo sokubaluleka asikho phambili kubo.

Izici engingazicabangela ukuthi kungagetshengwa abantu abadala, or noma sebakhulile. Enye indlela engingazama ukufinyelela ngayo kubo, ukuthi ngibaxwayise ukusebenzisa izinto ezifana nomsakazo. Ngiyokhuluma emsakazweni ngixwayise abantu ngobugebengu osebukhona, ngibaxwayise ukuthi bangathengi noma ngayini, noma ngabe yimuphi umuthi, noma ngabe uthengiswa udokotela, noma ngabe uthengiswa unesi. Koda uhulumende wethu unikeza mahhala imithi, futhi bangayithola emtholampilo ngaphandle kokuthi bakhiphe imali.

Ngingabamba umhlangano neziguli ngizitshele ngokubaluleka koku-detox-a, nanokuthi zingasebenzisani ukuze zi-detox-e. Ngizitshele nangobungozi bokuhlala unga-detox-i. Ngizitshele futhi ukuthi umkhiqizo lo mina engizobe ngiwusebenzisa, noma ngizitshela ngazo woku-detox-a uhluke ngani kunale eminye imikhiqizo yoku-detox-a.

Ukuhlanganisa imithi noma ukuxubanisa amakhambi, owesintu kanye nemuthi wesiLungu akukaze kwaba wumbono o-right, noma umbono olungile. Ngenxa yokuthi umuntu uma ayenza kanjalo kungenzeka ukuthi ngendlela umuthi obowuzosebenza ngayo owodwa, angeke usasebenza ngalendlela odalelwe ukuthi usebenza ngakhona ngenxa yokuthi uye wahlanganisa amakhambi. Koda futhi uma kwenzeka umsebenzela naye umuntu angagcina angazi ukuthi yini ngempela emsizile. Nanokuthi usizwe umuthi ikhambi lesintu noma yikhambi lesiLungu. Kubalulekile ukuthi umuntu angayihlanganisi imithi ukuze azokwazi ukuthi usizwe yini. Nanokuthi angayidali umonakalo ongaphezu kwalo osuke sewukhona emzimbeni njengoba suke angekho, angaphathekile kahle.

Uma unezimpawu ze-COVID-19 kubalulekile ukuthi uye emtholampilo ongaseduzane ukuze uyohlola ukuthi ngempela unayo yini i-COVID-19. Enye into ebalulekile ukuthi uhlalele kude nabantu ukuze ungeke ubhebhethekise lesi sifo. Okunye okubalulekile ukuthi wenze ucwaningo ubheke ukuthi ngempela izimpawu lezi onazo zihlanganisa vele i-COVID-19, bese uthola usizo olidingakalayo ngokuphuthuma.

Abazali abasasebasha banokubhekana nezingqinamba ezifana nokuthi kumele baye esikoleni bayoqhubeka ney'fundo zabo, ngapha abekho abantu abazosala banakekele izingane zabo. Ezinye iy'ngqinamba abanokubhekana nazo, ukungazi ukuthi bazozikhulisa kanjani izingane, njengoba nabo ngokwabo basuke basaseyizingane basadinga usizo kubazali babo ukuthi bakwazi ukuthi bazinakekele kwabona.